Xa udlala ibhola yonyazi, yomnyazi, kufuneka udlale ube ngumntu onobubele nabo bantu udlala nabo. Xa umntu edinga uncedo okanye elimele, ufike umphakamise ngokwakho. Loo nto izawukwenza ukuba ukwazi ukwenza abahlobo. Amaxesha amaninzi umntu xa umbona ukuba unengxaki, kufuneka ungamhleki njengabanye abantu, umncede wena, umlungise loo nto anengxaki kuyo. Olo hlobo luzawukwenza lula ukuba wenze abahlobo. Kwaye kufuneka ube nobubele, uthandeke ebantwini. Ubathande abanye abantu, ubabonise uthando..Loo nto izawukwenza ufumane abahlobo lula.

Ezemidlalo zidlala indima enkulu kakhulu xa kuza kwicala lobuhlanga kuba xa sekukho ezemidlalo, azikhethi ukuba untlanga mni. Kukho ulonwabo ebantwini, abantu abakhethi nto. Abantu banombono omnye xa sekufika kwezemidlalo, abakhethi ukuba wena uluhlanga lumni okanye zinjani imbuso yakho, kujongwa ukuba ukwazi kangakanani na ukudlala ukwenza abantu bazive bonwabile iqela labo xa lithe laphumelela.

Xa ungumntu osebenzisa, othanda ukuchitha ixesha lakhe kumakhasi onxibelelwano ungasebenzisa ezi zinto ukuba ngumntu onceda abantu bazive bonwabile ebomini babo. Uzame ukuthetha nabo, umane ubhala iincwadana ezincinci kubo. Okanye ungakwazi ukuthi umane usikha, ubabonisa abantu olu hlobo uphila ngalo wena ngamini zonke okanye ngamaxesha onke, loo nto iza kwenzela ufumane imali. Okanye amaxesha amaninzi abanye abantu baye basebenzisane neevenkile ezinamagama amakhulu ukuze bakwazi ukuba babonise abanye abantu ukuba ziyasebenza kanjani izinto zabo yaye bayabhatalwa xa besenza kanjalo.

Abantu abaselula amaxesha amaninzi izinto abazibona kwiividiyo okanye imidlalo abayiboni kwiividiyo baye bayibone iyinto elungileyo. Ngoko baye bayibone iividiyo ngezi zinogonyamelo, bayibone iyinto elungileyo nento abanokuyenza kubantu abaphila nabo aze umntana akhule enguloo mntu uziphatha ngolo hlobo ebelibona ngalo kuloo kuloo vidiyo ebeyibukele.

Ezemidlalo zithatha indawo enkulu kakhulu kwezo phuhliso kwisebe lezokhenketho kuba iindawo ezininzi namazwe amaninzi anazo ezemidlalo kuzo yaye bayakwazi ukuhamba bazule kumazwe ngamazwe behamba beyowubukela ezi zemidlalo okanye bayokuxhasa ezi zemidlalo. Ngoko loo nto leyo yenza uphuhliso kakhulu kwisebe elo lezokhenketho kuba abantu abo baza kufuneka besebenzise iindawo zokuhlala, basebenzise iindawo, iimoto okanye iinqwelo zokuthutha abantu besiya kwezoo ndawo ngeendawo, abathi bayobukela kuzo ezi zemidlalo. Ngoko ithatha indima, idlala indima enkulu kakhulu ezemidlalo kuphuhliso isebe lezokhenketho.

Ndicinga ukuba elona qela linabalandeli abaninzi bebhola eMzantsi Afrika lelaa qela lisuka egoli linxiba imibala emnyama enemigca etyheli. Eli qela kudala labakhona apha eMzantsi Afrika, ngoko abantu abaninzi baya lilandela kwaye bayalithanda kwiindawo ngeendawo ezikhoyo apha eMzantsi Afrika.

Eyona midlalo endicinga uba , endingathanda ukuba iqukulwe kwizikolo zasezilalini ngubhola yombhoxo, ibhola ekhatywayo kunye nebhola yomnyazi kuba zona zizibonakalisile ukuba umntu angakwazi ukuhamba nayo, akhule nayo akwazi ukuyoyidlala nakwamanye amazwe. Okanye ayidlale njengomsebenzi wakhe abhatalwe, abhatalelwe ukudlala lo mdlalo. Ngoko yiyo imidlalo endicinga ukuba iyadingeka kwizikolo zasezilalini ukwenzela abo bangakwazi ukuphumelela kakhulu esikolweni bakwazi ukujongana nokudlala le midlalo.